Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki go ka bontsha o na le pelo e telele, go kana go nna le tshepo, kana go dira gore o se ke wa nagana dilo tse di tswileng mo tseleng.

ka gore go le gantsi metshameko e e mo seileketoroniking e fokoditse bosenyi, go fokoditse go tlhoka madi.

O ka tsenela motshameko wa kgwele ya dinao, ka fa le one o na le dikgaisano tse di tseneletseng.

Segompieno ga go sa na motshameko o e leng gore batho ba o rata, ebile ba o gaisana. Gompieno batho ba tshameka metshameko le bagwera ba bone seileketeroniki, e seng go ya kwa ko lebaleng, go ya go taboga, go ya go raga bolo le tse dingwe.

Se ke se ratang ke gore metshameko ya se ileketeroniki se dira gore o nne le nako ya gago, o kgone go inagana sentle, o nne le pelotelele.

Go batlega data-ra ya inthanete, motshameko e ke e itseng mo inthaneteng e ka nna kgwele ya dinao, e ka nna go tshameka dikarata, e ka nna go tshameka chess-e.

E ka go ama ka go dula o naganne mogala wa gago o sa tlhole o nna le nako for wena, o sa tlhole o dira dilo tse dingwe, o nagane fela ka yone. Motshameko o e leng mmamoratwa wa me ke kgwele ya dinao, ka gore ke godile ke o tshameka.

Metshameko ya mo inthanete e tlhoka data, ka gore fa o tshameka ka inthanete o kgona go tshameka le tsala ya gago e kwa lefatshe le lengwe.

Ka gore tlhwatlhwa ya network-e e ko tlase, batho ba bangwe ba robetse, ebile ba bangwe ba theogela. Ga gona nako ya gore o ka nna mo mogaleng ka moso o tsoga o ya mmerekong.

Bogologolo o ne o se yo, ka gore bogologolo ne go se na megala ya di inthanete.

Motshameko wa inthanete gore o bolokege, o tshwanetse go latela melao e ba go fileng yone.

Ba palelwa ke metshameko ya inthanete ka gore ga ba e tlwaela.

Nka bopa motshameko wa bana gore ba kgone go tshameka go ba le babedi fela, kana ba le bararo, kana le ditsala tsa bone tse dingwe.

Ee, motshameko wa se eleketeroniki o na le ditlamorago tsa yone, ebile batho ba le gantsi motshameko wa se eleketeroniki se dira gore o nne le kgatelelo ya maikutlo ka gore ga ona data e o tla tshamekang ka yone.

Fa o tshameka metshameko ya inthanete o tshwanetse go laola nako le maemo a gago.

E thusa gore bana ba nne le pelo e e itumetseng, ba nne le smile-e se le goreng o kgona go bona gore ngwana o itumetse.

Motshameko o o ratiwang thata ke kgwele ya dinao, ka kgwele ya teng e se thata.

Ke ne ke akanya gore go nne le di-game-e tse rutang bana fela ka tsa thuto.

Go tlhokiwa batshameki ba le some nngwe go tshameka kgwele ya dinao.